Ke dumela hore ho na le melao le metjha e tshwanelang ho latelwa ke baetapele ba mabollo hore ba be le mangolo a ba dumellang hore ba ka hloma mephato ho fapana. Feela matsatsing ana, ke na le ho bona hore batho bana le ho hloma kapa le ho tsamaisa mabollo ka tsela e seng molaong e leng bona bothata. Moo o fumanang hore ho na le baetapele ba senang ditifikeiti kapa mangolo kapa hona ho ngodisetsa ho ya ka metjha e tshwanetseng hore ba ka tsamaisa mabollo.

Tharollo ke hore mmuso a etse maqheka kapa maano a hore batho banang le mangolo le boiphihlelo ho ya ka dithuto ho fapana ho tswa dikolong moo ba moo ba badileng teng. Ba balla mesebetsi ena e ba sa kgoneng hore ba kene ho yona ka baka la boiphihlelo boo ba bo batlang ba dilemo tse itseng tse leng horeng motho ha a tswa sekolong hana bona. Ke yona feela qaka pakeng tsa batho ba sa sebetseng bana le mangolo, ba tswa sekolong, ba sa kgone hore ba fumane mesebetsi e ba e balletseng.

Ke ntho e sa tlamehang ho etswa ke Basotho feela, le baditjhaba ba tlameile hore ba etse. E ka qala ka hare ho diphapusi tsa boithutelo moo bana ba rutwang ka botjhaba ba bona. Mme le mmuso ho hatella le ho bontsha hore ditjhaba tsohle di ka kgona hore di phedisane tulong kapa tikolohong e le nngwe. E se se meetlo, kapa tokelo, kapa tlwaelo hore ke Basotho feela ba kgonang ho hlompha ka ho lekana. Le merabe e ka kgona hore e etse jwalo.

Ke hore mehla e fetohile ebile batho ba etsa dintho ka tsela tse fapaneng, haholoholo moo ba seng ba kgetha hore ba bue puo ya senyesemane fela ha ba le hae. Ho ya ka dithuto le boiphihlelo ba bona, ke moo ho qalang teng hore ba iphumane se ba bua senyesemane fela. Se ba sa bue dipuo tsa bona tsa Afrika. Thuto e qala lapeng, le ka hare ho diphapusi tsa boithutelo thuto e teng e sa tshwaneng le e fumanehang lapeng. Mme nakong ya hona jwale batho ba rata senyesemane ho feta puo tsa bona.

Ho bolela hore ha se motho ya kgannwang ke maemo, mme ka hara boemo bofe kapa bofe? Bohale ba hae bo kgona hore bo thusetse ho hodisa, ho tshehetsa, ho phedisa maemong ao a ka iphumanang a le ka hare ho ona. Mme yena jwalo ka motho, ha a hlaloswe ke boemo boo a iphumanang a le ka hare ho bona ka nako eo. Ke ka hoo hothweng o tshwara thipa ka bohaleng.

Tjhehe, ha ke motho ya ratang setso sa hae feela. Ke motho ya ratang merabe e meng le puo tsa bona, le ka mokgo ba etsang dintho ka teng. Le mmino e ba e mamelang kapa e ba e binang mara haholoholo puo tsa bona ke tsona tse leng horeng tjhe, di na le ho tsamaya di kgahla. Hobane kannete nka se thabele ho tseba puo ya ka feela ke sa tsebe puo tsa batho ba bang.

Bonneteng ke se ke iphile nako ya ho netefatsa ditaba tse ding tseo ke kopanang le tsona tse kenyang meetlo ya Sesotho. Mme ke sebedisa mokgwa wa ho bala dibuka le ho sebedisa marangrang e leng Google haholo ho batlisisa ditaba tse ding tseo ke senang kutlwisiso kapa tsebo ya yona. Hobane yona e na le bokgoni ba ho ntshetsa le tseo o sa di tsebeng, tseo o ka ithutang ka tsona ho ya ka meetlo ho fapana haholoholo ho kenyetsa meetlo ya Basotho.